Tharollo kore e mong le mong a ilo batla mosebetsi, ba tsebe ho tshwarisana matsoho. Hobane ha se a le mong o ingelwa ka thata, mme ha ho na le tjhelete ya kgonang ho e boloka, hobane jwale o tlameya a fepe batho bana ba bangata. E ka ba bohlokwa hore le bona ba ilo batla mesebetsinyana le ha e le e menyane feela.

Maikarabelo a monna ke hore a fepe lelapa la hae re sa hanye mosadi le ho etsa sona sena. E bang ba sebetsa ba le bobedi, ba ka tshwarisana matsoho hore ba fepe lelapa, ba polane ha mmoho ho fepa lelapa la bona, empa haholoholo a monna, ke hore a fepe lelapa la hae a bone hore o isa bana ba hae dikolong. Mme mosadi hee yena o polana hantle ka taba tsena tsa ditjhelete, hore na e tla sebetsa mabakeng afeng hobane ke batho ba batlang ba le hantle ha ho tluwa tabeng tsena tsa ditjhelete.

Ntatemoholo le malome, ho itswe le nrute ho bapala sediadia mane sekolo. Jwale taba ena e ntshentse hobane hosane ho so batlwa, re bapale dipapadi tseo tsa moraorao, jwale ha le ka nthusa fela la mpontsha hore na di bapalwa jwang, nka atleha ho itholla dimmaraka tsa mahala. Ke kopa le nrute hle ka pele ka pele ka pele.

Motjeko ona ke wa ho tena thithane, jwale ebe ba tla tjekisa letheka ba le shebise kwana le kwana, thithana ena ba ntse ba lahlela kwana le kwana ha monatjana feela. Jwale e etsa nthwe ntle ha ba le bangata, jwale o fumane ba tshwanetswe le bona. Ke motjeko wa mofuta oo.

Se atlehe, hobane batho ba se ba tlwaetse dijo tsena tsa sekgowa, tse kgonang hore di pheuwe ka pelenyana fela. Mohlala, makwenya le di-chips, jwale tsena tsa setso di nka nako e telele hoo batho ba ka fellwang ke mamello ho di emela ka nako e ngwe.

Ke bothata bo boholo, hobane ba qetelletse jwale batjha bana ba se ba kgahluwe ke dithethefatsi ka la hore ba borehile mono ditoropong. Hape, Mosotho o ye a re leloko haleya baneng le ya timela, le ka tsena tsa setso ke bona ho eba jwalo, hobane bonyane ba ka ba ithuta ho bonkgono hore na dintho tsa kgale di etsuwa jwang, bontatemoholo hee ba ba sebele le bona.

Ke tlo pheha setampo. Setampo ka hobane ke ntho e kgonang hore e lekane batho ba bangata. Jwale ke kgabele ditapole ha monatjana, ditapole tsena ke tla di tshela ka ntho e bitswang mayonnaise, jwale ke di fafatse spice, Ke kgutle ke phehe mokopu, jwale ke phehe nama, nama ya ka e masutsa haholo, e tswa le sapong, e monate, e rothisa mathe.